Emakhaya amanzi akhiwa emithonjeni yamanzi, atholakala ngokubhoboza iphasi, bese kufakwa iphayiphu, ukuze kube lula ukuphakela amakhaya. Emfuleni nofana emadamini, lapho ayahlanjululwa ngaphambi kokusetjenziswa. Ematankeni wamanzi, nabanye babekelela amanzi wezulu, nabanye bebabekelela

Ngiyavuma ukuthi abarholi bendabuko, bafanele babe nombono lokha urhulumende nakathatha iinqunto. Lokhu kungebanga lokuthi, abarholi bendabuko bazikuhle iindingo, amasiko kanye neenkinga zabantu bemiphakathi yabo. Nabahlanganyela ekuthatheni iinqunto zakarhulumende, lokho kusiza ukuthi iinqunto lezo zinqophe, begodu zifinyelele abantu ngendlela efaneleko. Ngaphezu kwalokho, ukubandakanya abarholi bendabuko, kusiza ukwakha, ukubambisana, phakathi kukarhulumende nomphakathi. Kuvimbela ukungaboni ngasolinye, begodu kwandisa ukuthula, nokuhloniphana. Ngakho-ke, umbono wabo uqakathekile, ekwakheni iinqunto ezikhambisana nobuntu, amasiko kanye netuthuko yesigaba sabo.

Umphohlo ziinthoro zesiphila esomisiweko, bese zaphekwa.

Ihlama mthombo osiliweko, ozokupheka utjwala.

Amalanga la, iindlela zokuphila zesimanje, ukubelethela eembhedlela, kanye nokuhlukana kwemindeni, sekwatjhugulula izinto. Abantu abanengi bahlala kude, begodu ubunjalo bomntwana abusaqinisekiswa ngokuqaleka namasiko, kodwana ngamaphepha asemthethweni nofana ukuhlolwa yi-DNA nakunesidingo, nanyana kunjalo kezinye iindawo zamasiko, nofana ezisemakhaya, ukuvakatjhelwa ngebomndeni wekhaboyise lomntwana kusesekhona. Ingasi ukuqinisekisa ubunjalo bomntwana, kodwana njengendlela yokuhlonipha, ukukhombisa ithando, nokwamukela umntwana omutjha emndenini.

Umnyanya ovamise ukudoswa phambili yikosi, mnyanya wokwethula ikosi etjha. Lokhu kungebanga lokuthi ikosi imdosiphambili wendabuko, begodu imrholi wamasiko. Ikosi ijamele abantu phambili, kibokhokho begodu inegunya lokuqinisekisa ukuthi yoke iminyanya yamasiko, yenziwa ngendlela efaneleko, ngokuhlonipha amasiko wesitjhaba. Ngakho-ke ikosi idosa phambili iminyanya le, ukuze igcine amasiko, ihloniphe abokhokho begodu iqinise ubunye phakathi kwabantu bayo.

Umengulo butjwala obenziwe, ngomthombo obilisiweko.

Umfumbezi, madoda athethe abafazi bemzini owodwa, nofana abantwana bomuntu.

Ngiyavuma ukuthi uburholi bendabuko, noburholi bakarhulumende bungasebenzisana. Ukubambisana kwabo, kuqinisekisa ukuthi iindingo zomphakathi, ziyahlanganyezwa, ukuthula nokuhloniphana kuyagcinwa, begodu nokuthi iinhlelo zokuthuthukisa umphakathi ziyafezeka, ngombana zikhambisana namasiko, begodu nabantu bayazibandakanya.